Ngiyazi bona lokhu obhekene nakho kunzima kodwana kufanele wazi ukuthi lokhu akupheli koke. Usaphila, usabalulekile, usafanelwe luthando, inhlonipho nepilo egcweleko. Uma uthatha imithi amalanga woke, ungaphila iminyaka eminengi, ufeze amabhudango wakho.

Uqinisa amasotja womzimba, ulungisa ihliziyo nomfutho wegazi, uthuthukisa ukugaya kokudla, uqinisa imisipha, ulawulwa itjhukela egazini, unakekela isikhumba kanye nezinyawo.

Iye ngokwekolo noma inkolelo yesintu, umuntu ongakahlanzwa ngemva kokubeletha angaba , angaba semathubeni wokuthwala umkhokha.

Ukukhuthaza ukuhlolwa masinyana, ukuvikela ukusabalala kwe-TB, ukusebenzisana nezibhedlela.

Susa abantu endaweni yomlilo, sebenzisa amanzi, isihlabathi noma ingubo emanzi.

Awa, alifani ngombana emaplasini ama-ambulensi athatha isikhathi eside ukufika, emadorobheni afika ngesikhathi.

Kungabi khona kokuqinisekisa okuqinileko kwesikhangiso, inhloso yokwenza imali yamasinya.

Kufanele ifike ngokurhaba ngombana ipilo yomuntu ibaluleke khulu, akukhathalaleki ukobana ziinlelesi.

Ngicabanga bonyana iqhame sihlahla esinepilo, esikhuliswe kuhle, esithola amanzi nelanga elaneleko.

Kusiza abantu noma izinto eziphilayo ukuze zikhule, ziphumelele begodu ziphile ngendlela ehloniphekileko.

Ukwazisa ngokubaluleka komndeni omkhulu kanye utjhintjho nezikhathi nezimo zempilo.

Umarebulani mntazana namkha lisokana elingalaleli noma elala ukulandela iinqumo zomphakathi.

Ukucolisa kwabaphansi noma ukucela inthethelelo, ukuthokoza iimbusiso, ukucela ukuvulelwa inhlanhla noma impilo ehle, ukuhlanza isinyama ngemva kwesikhathi esinzima.

Ukuhlola imithetho nemvumo yomphakathi, ukusebenzisa iindlela yokubambisana ngokuthembisa, ukusebenzisana nabahlengi kanye nabadorhodera nokwamukelwa emphakathini.

Yisihlahla noma isitjalo sesintu esaziwa khulu eendaweni ezinengi zaseNingizimu Afrika. Sisetjenziswa kwezobuthakathaka emithini yendabuko nasekuphiliseni ngokomoya.

Ukugeza umzimba nomoya, ukuqinisa umzimba, ukuphilisa ngokwengqondo nomoya.

Ukudla ukudla okunempilo, ukuzivoqavoqa, ukuyekela ukubhema kanye nokunciphisa utjwala, ukulawula ukuqindezeleka.

Thatha iinyathelo zokuzivikela ngaphambi kwesikhathi, thuthela endaweni ephakeme uma kudingeka.

Ukugcugcuzela ngokwesintu, ukusebenzisa iinkundla zabobaba, ukusebenziswa komsakazo wendawo ukwenza iinhlelo.

Iye, kodwana nawuthengisa iinhlahla njengomelaphi wendabuko uyakghona ukuthengisa iinhlahla ungakakufundeli.

Ngokuhlala khulu nomuntu onayo, ngokurhogela umoya ofeyila begodu nokubhema.

Ngokungabi nolwazi kwabathengi, ukuhluleka komthetho nokuqapha esimeni sempilo.

Ungazami ukulwisana nomlilo uma sewumkhulu, yazi iindlela zokuphuma phambili, sebenzisa ifasdere nakufaneleko.

Ukulungiswa kwendlela, ukubambisana nezisebenzi zempilo zendawo, ukwakha izicheme zokulindela i-ambulensi.

Yi-virus ehlasela amasotja womzimba, ikakhulukazi lawa avikela umzimba ezimeni ezifana nezifo namagcikwane.

Ibaqala ngehlonipho ngombana ngizo ezibarhelebha eenhlahleni zesintu.

Bizwa inomboro ephuthumako, buthelela izinto ezibalulekileko umphakathi, biza abomakhelwana.

lihlobo lomhlaba olungiselwe lapho kutjalwa khona izitjalo ezifana nemirorho kanye nokhunye okunengi.

Singabonakala ngokuqophelela kwabahlangabezana nomlilo. Umlilo uvame ukusabalala usuke endaweni eyodwa. Ukungabi khona komlilo ngamanye amacala.

Awa, kufuze bangabotjhwa ngombana bazama ipilo nabo, njengoba umberego ungekho.

Awa, akubasizi ngombana ukuthengisa imitjhoga yemgunyathi kunomthelela omumbi kibo begodu nemphakathini.

Ngokukhohlela, umkhuhlani, ubuthakathaka emzimbeni, ukubila ebusuku kanye nobuhlungu besifuba.

Yisitjalo esiluhlaza okwetjani, esivame ukutholwa emasimini noma ezindaweni ezilihlathi.

Awa, akukavami bona umtjhoga womgunyathi usize isiguli.

Kungathatha iinyanga eziyisithandathu ukuya kwezilithoba.

Yisenzo sokukhuluma nabokhokho. Kuvame ukwenziwa ngehlonipho ekulu. Lapho kutjhiswa khona impepho noma ezinye izitjalo eziphahlako, njengendlela yokuvula iminyango.

Ukuqeda inkolelo ezingelona iqiniso, ukufundisa umphakathi, ukweseka abantu abagula ngokomkhumbulo.

Usizo oluphuthumako, ukuphepha ezigulini, ukusekela abanakekeli bomphakathi.

Yisitjalo esikhula sifanele izindawo eendaweni ezifudumele, saziwa ngokuba omnandi okhipha itjhukela.

Sihlahla esikhula ngokwemvelo kakhulukazi eendaweni ezitjhisako noma

Ukuhlelwa kwemithi engathelelwa, ukutjhoda kwemali, ubugebengu nenkohlakalo, ukukhula kwabantu.

Iye, kungaba kuhle, ukuvikela abanye, ukwehlisa umonakalo.

Ukudinwa komzimba, ukulahlekelwa ubudlelwano kanye nokungatholi ukwesekwa.

Ukuqeda i-TB ngokupheleleko emzimbeni kanye nokunciphisa amathuba wokuphindaphinda

Yisihlahla esinotjani obungakhuli, bube yisihlahla esikhulu.

Iye kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Ibanga elide ukuya esibhedlela, indlela ephasi yokuphila, ukutjhoda kwemithombo nemithi.

Siyisilonda esivamile, esivela esikhumbeni ngenca yokutheleleka ngegcikwane i-HPV.

Ukwanelisa isidingo sabantu nobudlelwano, ukuvikela iimpilo zabo ngokwesintu nangokomoya.

Iindlela ezingalungile, ibanga elide phakathi kwezindlu, inani eliphasi leenthuthi zabagulako.

Ubulili obungaphephile, ukusebenzisa imijovo efanako kanye nokutheleleka ngegazi.

Umtjhado wesintu, ingoma namkha ukuthomba, umsebenzi wokukhumbula abokhokho kanye nokwelapha kwendabuko.

Kungafanele bona beze ngeemodere zabo, zibe zine.

Ngokuhlonipha nokwamukela iinhlahla zesintu, ukusebenzisana nezangoma izinyanga namkha abathandazi, ukuhlola nokubhalisa imithi yesintu.

Awa, abasafundiswa ngokwaneleko.

Iye zingasebenzisana ndawonye kodwana ngokuqophelela, ngokuhlanganisa imithi yesintu nemithi yesikhuwa ukuze kuzuzwe imiphumela engcono.

Ukwelapha izilonda, ukuqinisa amasotja womzimba, ukwelapha isifo samathumbu agijimako.

Ukubonisana iindlela, ukulungiswa noma ukugeza iindlela, ukwazi iinomboro eziphuthumako, ukuhlelwa kwazakhiwo zomphakathi kanye nokubambisana nama-NGO.

Kungenzeka bonyana babona ngathi iimbhedlela ezingakhiwako, zingekhe zisebenze kuhle, ngombana kunganagezi namkha abantu abangasebenza khona. Amapolotiki noma izifihlo zitjhuguluke.

Ukulungisa iindlela, ukusebenzisa iimodere ezifaneleko begodu nokubambisana nomphakathi.

Kuyakhombisa bonyana abanalo ithemba ngeembhedlela zikarhulumende.

Amapholisa kufanele akhambe nama ambulensi eendaweni ezaziwako ngobungozi. Ilindwa isikhathi eside i-ambulensi lokha nayibiziweko, ungafunga bona ziriyada ngabomu.

Kuyayiphungula imijeje emide emtholapilo, kodwana lokho kungenza bonyana umuntu agule isikhathi eside.

Kufanele kusolwe abodorhodere, ngombana esikhathini esinengi abatlhogomeli iinguli zabo ngesikhathi esifaneleko.

Ngombana iimbhedlela zikarhulumende aziphi irhelebho elipheleleko njengalezi zangeqadi.

Zinokuphepha nokuthula, ukukhetha udorhodere, inakekela kancono iinguli begodu isikhathi esiphuthumako sokurhelejwa.

Kungaba kuhle khulu, ngombana iinguli ezinengi zidinga irhelebho lesintu.

Isimo esiphuthumako, ukukhamba ngezinga elijayelekileko kungabambezela bona abacimamlilo, bafike masinya endaweni yesigameko.

Imfundo yomphakathi, bayavakatjha eenkolweni, emiphakathini ukufundisa balungisa izimo zokutjha.

Kuqakathekile ngombana izembatho zabo abazimbathako nabayokucima umlilo, ziyabavikela emlilweni kobana ungabalumathi.

Iye, iye, uvumelekile ukubiza abacimimlilo nakukhona umlilo, kungaba mkhulu noma omncani.

Ukuhlolwa kwendawo yesehlakalo, indawo ethome khona kanye nendlela evuthileko, ukutjhisa kwezakhiwo.

Iye, ngicabanga bonyana lingalumatha kutjhe.

Ngicabanga bonyana lokha enye nayilumatha umlilo, kufanele babize isicimamlilo masinyana sizokucima umlilo, ungakarhabi ukulumatha keeminye imizi.

Amavolontiya noma abaqatjhi bomlilo basebenzisa amapompo aphakemeko, avame ukufakelwa emadorobheni. Basebenzisa ama-ledder trucks, izimodere ezinamasidi webhesi aphakemeko.

Ukuhlola bona imodere yakho ayitjhisi ngokudluleleko, ukugcina i-fire extinguisher emodereni, ikakhulukazi nawukhamba ibanga elide kanye nokuhlola bona awutjhiyi izinto ezitjhisako emodereni.

Hlola bonyana ngimaphi amafesdere namkha iminyango, okungenzeka kube lula ukuyivula ngokusebenzisa ibhande, ingubo noma iphayiphi. Khipha umlilo lapho ungalawuleka khona, ukuze uvule indlela yokuphuma.

Khipha umuntu endaweni yentuthu kude nomlilo, bahlalise noma balalise lapho kunomoya bakghone ukuphefumula. Begodu kubalulekile bona basele amanzi.

Iye, uvumelekile bona ungaraga ngokucima umlilo nasolo bangafikiko.

Hayi bo! Sorhulu ngiyaqolisa ukukhuluma nje, kodwana lokho okwenzako kuyingozi khulu kuwe nakithi, soke lapha emphakathini. Indlela ohlanganise ngayo iintambo ayikho semthethweni, ingabanjwa bantwana, ingakwazi ukubangela umlilo namkha kufe umuntu.

Ngombana amanzi akhambisa igezi. Nawuthela amanzi emlilweni wegezi, kungenzeka igezi idlule emanzini, okungenza bonyana ubethwe yigezi.

Hlola bonyana azikho iindawo ezimanzi ngepetroli, noma ukuvuza ngaphasi kwemodere. Gwema ukusebenzisa izinto zokufaka ezingemthethweni, okufana neentambo ezenzelwe ukuhlobisa, noma ukukhanyisa ezinganazinga elivunyiwe.

Kufanele bona ahlale ane-fire extinguisher begodu neendlela zokuphuma eziphuthumako.

Abadala kufanele babe ziimbonelo, ukufundisa abantwana iindlela zokuphuma ezimeni zomlilo, kanye nokwenza imidlalo ifundisa ngomlilo.

Iinkhukhula zenzeka lapho izulu line khona khulu. Amanzi angasakwazi ukungena phasi komhlaba noma awele emfuleni, avimbeleke noma aphuphume bese agcwale khulu phakathi kwemizi nendleleni.

Ezindaweni eziseduze nemifula noma ulwandle, lapho imifula igcwala ngonobangela wezulu elina khulu. Amanzi ayaphuma emfuleni agcwale eendaweni ezakhelene nawo.

Iye, kungaba nengozi nawungangena ngemlanjeni ozeleko bangekho besizo lokuthoma, ngombana amanzi aba manengi khulu.

Kuqakathekile bona bayiswe emtholapilo msinyana, ukuze bahlolwe begodu banikezwe imithi noma ukwelatjhwa okudingekako.

Angahlangulwa ngokusebenziso kweemphaphantjhini ezincani.

Kufanele bona umbathe izembatho zokukhamba ezifaneleko, njengeenyathelo zokukhamba entabeni, isigcoko sokuvikela ihloko elangeni kanye nesikhwama sokufaka koke ozokudinga, ngaphandle kokudiselwa.

Ngombana abasakghoni ukuzenzela izinto ngokuthanda kwabo kufanele bonyana babaphekelwe, baphakululelwe begodu bathelelwe namanzi.

Abaluphele bavame ukuba nezidingo ezinengi njengokukhubazeka, ukuphazamiseka kwekumbulo noma ukuphathwa yizipho ezinengi. Umndeni uyadinwa ngokwengqondo ngonobangela wokucindezeleka okuqhubekako ngokubatlhogomela.

Amaqembu angahlanganisa amalunga womphakathi anakekela abalupheleko ukuze babelane ngolwazi, ukukhuthaza ukuzwelana, ukusekelana nokuvikela ukwahlukaniswa kwabantu abadala.

Ukuqeqetjhwa okusemthethweni ngokufunda izifundo zokunakekela abantu abadala, abasebenzi kufanele baphathe abantu abalupheleko ngaphasi kokuqondiswa ngaphambi kokuthi basebenze babodwa.

Kuqakathekile ngombana lokha nawungahloniphi abantu abalupheleko namkha abadala, angeze waphumelela ephasini ngombana abantu abadala ngibo abasipha iimbusiso.

Iye, amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika ngekhethu.

Ngicabanga bonyana kungenzeka bona umraro kungaba kukuthi iinlilo zabo abazithatheli ehloko namkha, akukho lapha abangabakhela khona iimbhedlela.

Ngicabanga bonyana umraro lo, ungararululwa ngokobana iinkoloyi ezithunyelwa ngurhulumende bonyana zithumelwe emtholampilo zikhambe namapholisa.

Kuyasolisa ukubona amalunga wepalamende okumele abeyisibonelo enganalo ithemba ezibhedlela zikarhulumende. Lokhu kudala ukulahlekelwa ukuthenjwa ngurhulumende ngombana lokho kutjengisa ukuthi, iimbhedlela zomphakathi azikwazi ukunakekela iziguli ngendlela efaneleko.

Ukungathembani kanye phakathi kwabahlali nabasizi, ama-ambulensi kufanele akhambe namaphoyisa noma abe ne-backup yezokuphepha eziindaweni ezaziwako njengengozini.

Ligcikwana elikungena emzimbeni womuntu, libulale kancanikancani amasotja womzimba okwenza umuntu agule kalula aze angapholi lula ezifeni ezincani.

Kwenzeka lapho umuntu one-HIV enganalo isizo isikhathi eside kwazi kwaba amasotja womzimba wakhe ase aphelile, umzimba osala unganamandla.

Ngokwecansi olungakavikeleki, ukudluliselwa ngumama ozithwele kanye ukuthola igazi elingakahlolwa nokusebenzisa inalidi yinye.

Ngifuna ukuthi wazi ukuthi lokhu akusona isiphetho sempilo yakho. I-HIV ayisabulali njengesikhathini sakade namhlanje, abantu abanengi baphila nayo bebaphile iminyaka eminengi.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kukobana bona amukele begodu akhambe aye emtholampilo ayokuyithola ama-ARV.

Ngokuhlola i-HIV njalo wena nomlingani wakho kanye nokungabelani ngezinalidi noma izinto ezihlaba esikhumbeni.

Urhulumende wendawo kufanele asebenze ekuthuthukiseni indlela ezisesimeni esimbi.

Iye, kungayiphungula imijeje emide emitholampilo, abantu abazobe babhukhelwe kusese nesikhathi bafike ngelanga labo kwaphela.

Uhlelo lwesibhedlela, udorhodera kanye nomhlengikazi ongenzi ngendlela efanele.

Ngombana eembhedlela zikarhulumende abantu bahlala balinde isikhathi eside ngaphambi kobana barhelejwe kanye nokuthemba abanye abantu bathembele khulu kwezangeqadi.

Ngezingatholi irhelebho kurhulumende, iinguli ziyabhadala akufani nezibhedlela zikarhulumende. Iingulani ziyakghona ukuzikhethela udorhodere abafuna bona abarhelebhe.

Iye, abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje kodwana akusiwo woke umuntu obathathela ehloko.

Iye, zingafakwa kodwana laba abangakholelwa kizo kufanele bonyana babanikeze zemtholampilo.

Iye, abanye ziyabarhelebha.

Ngokusebenzisana nabelaphi bendabuko, batjele abantu ngeenhlahla zesintu bonyana zirhelebha kangangani.

Awa, ngokubona kwami angiboni ihlangano eyengamele zepilo ephasini ikwenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Kukobana zivunyelwe bona zifakwe emtholampilo.